Batho ba jalang meroho dijareteng tsa bona ba tobana le mathata a fapaneng, jwalo ka ho hloka sebaka se tsitsitseng sa ho rekisa, ho hloka bareki ba lekaneng kapa meroho e senyehileng ka pele ka baka la lebaka la maemo a lehodimo. Ba bang ba seke ba tseba hore na ba ka e paka jwang hore ba hohele bareki, empa ba ka ntlafatsa ka ho paka meroho hantle ho e rekisa ka theko e utlwahalang le ho sebedisa metjha ya boitsebiso e kang WhatsApp kapa Facebook ho bapatsa hape ba ka kena di cooperative tse ba thusang ho fumana mebaraka e betere le thuso ya teng. Ka tsela ena meroho ya bona e ka rekiwa ka katleho.

Raditebele oo ke mo ratang haholo ke Muhammad Ali. Muhammad Ali o na tsebahala ka matjato a hae le ka tsela eo a neng a shapa setebele ka yona. O ne a sa tshabe ho bua tse monahanong wa hae, ho sa natse hore na ke ka se etsahalang setjhabeng kapa ke ka dipolotiki.

Kea utlwa hore ho thata ho fumana sebaka se nang le tlhaho le kgotso. Empa ke na le mohopolo o motle oo re ka o etsang le lelapa la ka. Re ka etela lethabo la temo, kapa serapa sa boikgathollo se haufi le toropo. Ha re fihla moo re ka nka nako re sheba difate, dipalesa le diphoofolo Sena se tla re thusa ho phomola le ho fumana moya o hlwekileng.

Sekolo sa ka ho na le mefuta e mengata ya dipapadi, mme papadi eo ke ileng ka e bapala nna ke bolo ya maoto. Ena ke papadi e ratwang haholo sekolong sa ka. Batho ba bangata ba bapala e le karolo ya di-club-a tsa sekolo, mme ho ba le ditsi tsa ho bapala dipapadi tse kgolo tsa sepakapaka. Ho boele ho be le basket ball, papadi ena e ntse e ratwa haholo, haholoholo bakeng sa bashemane le banana ba banyenyane, e thusa ho ntlafatsa botsamaya le boikemisetso. Ho boele ho be le netball-o eleng papadi e tshwantshang volley ball-o empa e tsepamisitswe haholo ho basadi, e ratwa haholo sekolong sa basadi.

Mmuso o ka thusa baahi ho fihlella dibaka tsa dipapadi tse bulehileng ka mekgwa e latelang, ho aha dibaka le mabala a dipapadi mahala metseng le ditoropong. Sena se ka thusa batho ba sa kgoneng ho lefa ho kena mabaleng a poraefete hore le bona ba natefelwa ke papadi le boithabiso, ho lokisa le ho hlokomela dibaka tse seng di le teng. Dibaka tse ngata di senyehile kapa ha di tshireletsehe. Ha mmuso o ka di lokisa le ho beha balebedi, baahi ba tla di sebedisa ka polokeho, tshebedisano le dikolo le dikereke. Mmuso o ka sebetsa le dikolo le dikereke ho bula mabala a bona nakong tsa phomolo kapa mafelo a beke bakeng sa setjhaba.

Nka eletsa hore ba qale ka mefuta e bonolo ya boikwetliso, ekang ho tsamaya metsotso e twenty ho isa ho e thirty ka letsatsi le mafelo a beke. Ho hlatswa ka matsoho, ho hlwekisa ntlo kapa jarete hobane le hona ke boikwetliso. Ho etsa mesebetsi ya stretching hoseng le mantsiboya ho nolofatsa mesifa, hape ke ba hopotse hore ho ikwetlisa ho matlafatsa maikutlo ho fokotsa le stress.

Ho dula nako e telele ho ka baka bothata ba mokokotlo, molala le mahetla ka ha mmele ha ho se senyehe. Mahlo aka kgathala hobane ha ho shebella screen nako e telele ho baka eye strain le ho fokotseha ha pono. Ho se robale hantle, ho bapala di game bosiu ho ka senya nako ya boroko mme motho a ikutlwe a lapile letsatsi le hlahlamang. Ho bapala haholo ho ka baka ho itlosa tlhokweng ho fetelletseng ho o motho a lahlehelwang ke thahasello ya bophelo bo tlwaelehileng.

Ntho e ngwe e kileng ka e etsang mme ka fumana motswalle ka yona. Ke ha ke ne ke kenela sehlopha sa baithuti ba ratang ho buisana ka ditaba tsa matsete internet-ng. Ke ne ke batla ho ithuta haholo ka ho tsetela ka hona ka kena group eo ka Facebook. Re ne re buisana ka mehopolo ya ho boloka tjhelete ho tsetela mmarakeng wa di stock-o le mekgwa ya ho iketsetsa tjhelete ka tsela e lokileng, ho tloha moo ka fumana motswalle ya Lebelletseng bokamoso jwalo ka nna. Re ile ra qala ho buisana ka botebo, ra arolelana mehopolo ya bophelo, ra ba ra theha tshebedisano e molemo.